Ezemidlalo esikolweni ziyanceda ukulola izakhono zabantwana ngoba okokuqala bafunda bafunda ngesi sipothi basithandayo. Okwesibini bayakwazi ukuzibona kwaye baphuhle kwapha kwesaa sipoti besesesikolweni.

Kunganceda kuba ezemidlalo ziyakwazi uba ngelinye ixesha zisheyiphe okanye zisebenze njengejim ekwaziyo ukuba ibe nendlela emisa ngawo umzimba womntu.

Oyena mdlali uphume izandla kubadlali bebhola ekhatywayo ababhinqileyo nguSam Bronze. Uphume izandla ngokwee-tactics nangokwe-strategy sakhe.

Oyena mdlalo ndiwuthandayo efowunini yam nguSnake. Ndiyawuthanda lo mdlalo kuba ndiziva ingathi ndiphume izandla kuwe.

Oyena mdlalo ndiwuthanda kakhulu ngumdlalo webhola ekhatywayo yabantu abangamadoda kwaye oyena mdlalo ndingasoze ndiwulibale ngoweWorld Cup ka-twenty ten apho uTeko Modise wakora ama-goal ayi-four eyedwa yaze iSouth Africa yaphumelela ngo-seven goals to nought idlala neAustralia.

Icala elibi ekuxhomekekeni ekubeni ngumpembeleli, influencer, lelokuba uxhomekeke kwabantu ukuba baziva kanjani na ngawe kwaye inika abantu ukuba babe ne-opinions okanye izimvo ngendlela ophile ngayo, ophila ngayo. Ikwenze ke ngoku leyo nto amathuba akho okuba uxhatshazwe kwezamakhasi onxibelelwano enyuke ngoba wena uxhomekeke kubo aba bantu nezimvo zabo.

Ukuba ndingaba yinqununu yesi sikolo le meko ndingayisingatha ngokuba ndibize abazali babantwana ndibonisane nabo ngale ngxaki kwaye ndibaxelele ukuba ndisola ukuba le ngxaki izalwa kokukuthanda kwabo ukudlala ifowuni abantwana. Ndingacebisa ke ukuba abazali babe nexesha i-curfew yokuthatha iifowuni zabantwana nezokubanika iifowuni ukuba abantwana babe nalo ilungelo lokuzisebenzisa. Umzekelo le nto ithi ukuba abantwana bangazinikwa nge-weekend iifowuni phakathi neveki ithi le nto lonke ixesha labo balijolisa phi ezincwadini zabo nasezifundweni zabo.

Imicelimngeni yemidlalo yeevidiyo ebantwaneni kukuba abantwana abaye baqhelane nokusoshiyalayiza okanye ke nokudibana neentanga zabo ngaphandle kwaye ke loo nto iyinto ebaluleke kakhulu ekukhuleni komntana. Enye into engumcelimngeni kukuba abazali kunyanzeleka ke ngoku ukuba bachithe iimali ezinkulu ngoba elowo nalowo ufuna ufana nowakwamakhelwane abe nefowuni. Enye omnye umcelimngeni ngumcelimngeni wedatha kuba ezi ezi games zisebenzisa idatha kwaye ke ngoku le datha kufuneke ithengwe ngabazali.

Esona sakhono ndibona ukuba kubalulekile ukuba umqeqeshi abe naso sisakhono se-communication ngamazwi esiNgesi okanye ukwazi ukuthetha nokubonisana nabanye abantu ukuze akwazi ukubonisana nokwabelana neengcinga zakhe iztratheji zakhe nabadlali bakhe.

Njengomdlali weqakamba ukuba kwiqela elibethwayo ngamanye amaxesha kundifundise ukuba ndingangxami okanye ndinganikezeli kuba iziphumo zingakhange zibe ngendlela endizifuna ngayo. Ukutsho ke kundifundise ukubekezela, i-perseverance.

Oyena mdlali weqakamba endimthanda ukodlula bonke abadlali beqakamba nguMohammad Nabi. Ndithanda i-strategy sakhe sokudlala indlela azinikezela ngayo ekubalekeni, nemitsi yakhe yokubaleka iyandicwaba.

Elona qela lebhola ekhatywayo ndilithandayo yiPirates, ezimnyama ngenkani kwaye eyona nto ndingathanda bayenze kukuqasha umqeqeshi lo ebesaya kuya eqeqesha iSundowns ngokuba ndikholelwa uba loo nto ingabawinisa. Uyawinisa laa tata.

Esikolweni sam owona mdlalo othandwayo ngumdlalo webhola ekhatywayo kuba lo mdlalo uyafikeleleka kwaye sinayo nomqeqeshi owuyititshala ekwaziyo ukudlala lo mdlalo.